uma usukhulile usuyindoda, kunezinto ekumele uziqonde, kunezinto okumele uziyeke, kunezinto okumele uzisebenzise. Awumane nje usebenzise nanoma yini, kufuna ube nengqondo uqabange njengomuntu oyindoda.

okhule anabazali bobabili, ukhula awumntwana onothando, ojabulile futhi unempilo.

Umuzwa ukulangazelela uma kufika kulokhu ekhathini esiningi.

Abomndeni esikhathini esiningi kunokuwa kungoba abanye bayakwabelana abanye abatholi lutho. Lokho kwenza ukuba imindeni igcine ingasazwani, omunye ubona kwangathi omunye mamwabele indawo enkulu.

Kudala izingubo bekugqokwa kumbozwe, umuntu angaboni ngisho ilingephakathi lo muntu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ifashini yamanje, akugqokwa ukakhulukazi kumantombazane, kunebhulukwane, kuney'keti ezincane nje eziveza yonke lento, amabele ahlala ngaphandle sekwaba ifashini ukungagcoki.

KweSingisi sithi, it's takes a village to raise a child. Uma kuba nale miqimbi yokwetha igama, kuhlangana isigodi, kuhlangane abangani nabomndeni. Lokho kuyasiza kakhulu ngoba umntwana wawonke umuntu uzokhona ukukhula aphephile endaweni ahlala kuyona.

Kubaluleke ngokuba imvunulo iveza ubunguwe bakho ukuthi wena ungubani futhi yikuphi lapho okumele ube khona. Kuyaveza ukuba mina ngingumZulu wakwaZulu, futhi yilapho ngiyohlala ngikhona, ngikhulele khona futhi ngizohlala ngilapho akushintshi ngize ngiyongena egodini ngibe ngumZulu. Lezo y'mpahla lezo ziyakhomba ukuthi mina ngingumZulu phaqa.

Baletha ukudla ngoba abantu abathanda inhlanyelo kakhulu. Baletha loko kudla kubhiyoze, kudliwe, wonke umuntu ajabule.

Ngabe liphakeme kakhulu, abantu bajabulile, babhiyoze, kuculwa wonke umuntu uyajabula, bayasho ukuthi ukuhlabela kuyamthokozisa odabukileyo. Yilokho bekukhona, wonke umuntu amaphaphu aphezulu, edansa, esineka, hheyi kuphezulu wonke imizwa, wonke umuntu ejabula.

ezazikhulekile, zikhululeka futhi amaZulu ayaziqhenya futhi awashintshi, yilento afundiswa yona awushintshi lapho uqhamuka khona.

Ukuba baqiniseke ukuthi imindeni yabo ilala idlile futhi iphephile futhi ngaso sonke isikhathi.

Ngingashintsha ngokuba izinto sezenzeka ngesimanjemanje, kudala iy'ntombi beziya emgidweni, kodwa manje iy'ntombi, abantwana bamantombazane uma babuya bangena ey'ndlini bababhizi ngoselula, ayisayingenwa iy'ndaba zokuthi bahamba imigido.

Amangala ikhona, ukushayisana okukhona. Manje indabuko into nje engasanandaba nayo. Futhi abasayithathi njengento ebalulekile.

Abalulekile akadinga ukwazi. Akubuze umbuzo namagama adinga ukukwazi ubese uyamchazela ukuba achaza ukuthini futhi kukhulunywa kanjani.

Eyi, mina angazi into ehluphayo bekumele ngiyitholele umuntu mina engimthandayo engizozwana naye futhi ozongishada, hhayi umuntu engingamazi nje ongizomfunda ngendlela.

Kudingeka abe wumuntu onamandla, onenhliziyo futhi ozokhona ukubekezela ngoba amaZulu futhi abesilisa vele bakholelwa ubuholi besilisa. Angeke bavume nje kanjalo. Kwamele ufunde yonke imidabu ngendlela esebenza ngakhona ukuze akhone ukushintsha ezingcondo zabo ngoba amaZulu enenkani enkulu.